Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo yokuba abadlali bemidlalo ye-elektroniki kwinqanaba lobuchwepheshe bagqalwa njengeembaleki. Nangona imidlalo ye-elektroniki ingafuni umsebenzi womzimba omkhulu njengemidlalo efana nebhola ekhatywayo okanye eyombhoxo, ifuna izakhono ezinzulu, uqoqosho olungqongqo kunye nokusebenza kwengqondo okuphezulu. Zonke ezi zinto zifumaneka nakwiimbaleki zemveli.

Ukuba bendingumdlali wemidlalo ye-elektroniki bendinokhetha iRocket League njengomdlalo endiwudlalayo. Lo mdlalo udibanisa isantya esiphezulu, isicwangciso seqela kunye nezakhono zobuchule, zonke izinto ezimnandi nezifuna uqeqesho olungqongqo. I-Rocket League ngumdlalo weemoto ezidlala ibhola kwaye nangona ingabonakali njengomdlalo wesiNtu, ifuna ulawulo olugqibeleleyo ukuqonda isikhundla kunye nokusebenzisana neqela, into efana ncam nebhola ekhatywayo. Ndikhethe lo mdlalo kuba unika ithuba lokuba abadlali baphucule izakhono zabo ngokukhawuleza kwaye uphoswano lwawo luhlala lumnandi lunemidlalo yehlabathi okanye noluntu oluxhasayo.

Ewe, ndicinga ukuba imidlalo ye-elektroniki kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo kuba inezinto ezinintsi ezifanayo nemidlalo yesiNtu. Nangona indlela yokuyidlala yahlukile imidlalo ye-elektroniki ifuna uqoqosho olungqongqo, izakhono ezinzulu, ukugxila kunye nokusebenza njengamaqela. Zonke ezi zinto zisisiseko semidlalo yokwenyani. Abadlali be-eletroniki bachitha iiyure ezininzi bephucule izakhono zabo bejonga iindlela zokuphumelela kwaye baphendula kwiimeko ezinzima phambi kwabaphulaphuli abanintsi njengoko kwenzeka nakwiimbaleki zemveli.

abanye abantu ndingabelana ngamava endiwabonileyo kum, ndibaxelele ukuba ndaqala ngodlala nje kancinci kodwa kwangethuba andakwazi ukuyeka, ndalala kancinci ndaphazamiseka nakwimisebenzi yangemihla ngemihla. Oku kubonisa indlela umdlalo onokuthatha ngayo ixesha lomntu, ingqondo yakhe kunye nobomi bakhe xa engazilawuli. Ndiza kucacisa ukuba imidlalo yeevidiyo ayiyongxaki ngokwayo ingaba luncedo iyonwabisa kwaye iphucula izakhono ezithile, kodwa xa umntu engakwazi ukuyeka edlala ubusuku bonke engakhathaleli ngemisebenzi yakhe yemihla ngemihla okanye impilo yakhe, sele kungumngcipheko wokulutha. Ndiza kukukhuthaza abantu ukuba babeke imida ecacileyo basebenzise ixesha labo ngobulumko kwaye bahlale bexoxa nabantu abasekufutshane nabo xa beziva sele belahleke emidlalweni.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa ayisiyonto yabantu abazizityebi bodwa yeyabo bonke abantu nokuba bahlala phi banemali engakanani okanye basebenza ntoni. Ndiyakholelwa ukuba wonke umntu unelungelo lokonwaba, lokuphumla kunye nokwenza izinto azithandayo ngaphandle kokuba kufuneka abe neempahla ezinintsi. Ii-hobbies ezisoloko zifuna imali ezininzi kukho imisebenzi yokuzonwabisa ifikelelayo kakhulu njengokufunda iincwadi, ukubhala, ukupeyinta, ukulima, ukudanisa okanye nokuhambahamba. Ezinye zifuna izinto ezincinci okanye azifuni mali konke konke, zifuna ixesha, uthando kunye nokuzinikela enyanisweni. Kwezinye iimeko ii-hobbies zinceda abantu abajongene noxinzelelo, ukudakumba okanye ubunzima bobomi, ziba yindlela yokuphola nokuziva bexhaswa.